Kumele ehambise imali ekwanele, ukuze uma omalume bakhe befika phambili bangazi ukubhekana nenkinga.

Yebo, umshado usadingeka ngoba esikhathini samanje abantu abasasiboni isizathu sokushada. Kodwa ngokwami ngithi ukushada kuyadingakala.

Lubalulekile ulimi kanye nosiko lwethu ngoba usiko alufani. Umuntu nomuntu unosiko lwakhe. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sifunde kangcono ngolimi lwethu, futhi nangamasiko ethu.

Ngikhumbula ugogo ngenkathi engifundise ukwenza isigqoko sesizulu ekuthiwa esiqholo. Sisho olukhulu kimi ngoba wangifundisa indlela leso sigqoko esibaluleke ngakhona, futhi nokuthi sigqokwa abantu abasebaganile.

Kubaluleke kakhulu ubuhlalu ngoba ubuhlalu ngamunye kunesizathu sayo. Lokho kuchaza ukuthi kukhona ubuhlalu bezintombi, ubuhlali bamadoda, ubuhlali bomama, nobuhlali bomama asebaganile. Yingakho kubaluleke kakhulu ukuthi sazi ukuthi ubuhlali buhlukene kanjani futhi kungani buhlukene.

Kushintsha ngemikhosi ekhethekile. Yingakho uma kuzoba nomkhosi okhethekile, kumele kwaziwe ukuthi inhloboni yomkhosi lo ozabe wenzeka ukuze nokudla kwakhona kungafani.

Usiko lokukhokha amalobola lubalulekile kakhulu, ngoba kulapho kuhlanganiswa khona imindeni.

Kumele umndeni wakha bomlisa ubheke ukuthi le ntombazana abayikhiphela ilobola ingabi iphuma ekhayeni eli-right. Futhi babheke nendlela eziphethe ngayo ukuze noma bebhadala ilobola bekhokhele umuntu abaziyo ukuthi uziphethe kanjani.

Singafundisa ngamasiko, sifundise ngokudla, sifundise ngendlela yokuziphatha, siphinde sifundise ngendlela yokugqoka.

Kumele behlanganise izindwangu zamanje, futhi besebenzise ubuhlalu kanye nokunye kosiko.

Zibaluleke kakhulu ngoba lokho kuyasho ukuthi umphakathi uyawuxhasa lowo mndeni. Futhi babafisela ukuthi iy'ngane zabo ngathi zingaphepha, futhi zifike kahle emakhaya.

Amaholide enkolo abaluleke kakhulu ngoba ngaleso sikhathi leso siyakwazi ukuthi senze zonke izinto esikholelwa kuzo, futhi sifunde ngezinye izinkolo.

Ngingamchazela loyo muntu ongilethela ipuleti, ukuze akwazi naye bese hlampe azongifunela okunye ukudla.

Singaxazulula ngokuthi sifundisane ulwimi lwethu ngokuhlukana kwawo ukuze uma sikhulumisana sizozwana.

Kubalulekile ukuthi lezakhiwo zendabuko sizigcine esikhathini samanje ngoba kukhona izingane ezisakhula engizofuna ukwazi ngamasiko abo, futhi befunde kangcono ngazo.

Ogogo nomkhulu bazisa abantu abaphansi noma abantu abangasekho emhlabeni ngayo leyo ngane.

Zibalulekile kakhulu izingoma zesiZulu ngoba zifundisa okuningi futhi ziyasho ukuthi abantu abaziculayo bayazigqaja ngamasiko abo.

Uma wami ungiphe ijazi elinobuhlalu, lolu naye alithatha kumawakhe. Wase naye elindlulisela kimi, ukuze nami ngilundlulisele ezinganeni zami.

Yebo, kubalulekile kakhulu ngoba yibona abazi kangcono. Yingakho kuthiwa indlela ibuzwa kwabaphambili.

Inhloso ukuthi lowo mfana afundiswe ukuthi amadoda aziphatha kanjani, futhi kubaluleke kangakanani ukuziphatha kanjalo.

Ulwimi esilukhulumayo luhlukile kunamanye amalwimi akhulunywayo.